Ke nthwe bohlokwa haholo hobane batho ba atleha ka dipapadi. Batjha ba kgona hore ba ye mose le mawatle ka dipapadi ba ilo kopana le batho beleng hore ba tla ba thusa ebile ba tla etsa hore ba thole monyetla wa hore dipapadi tsa bona di atlehe. Ba atlehe bophelong, ba thole thuso ya hore ba phele bophelo bo botle. Le hape ha o ntse o o win-a makgaolakgang a dipapadi, o le makgaolakgang a dipapadi. Ho wa kgonahala hore mose kwana ba o nke o tlo dula ka moo. Ba o patale ntho e nngwe le e nngwe.

Tla leka papadi ya bolo ya maoto le papadi ya netball-o, le rugby le ena ba e bitsang ka cricket-e. Hobane ho wa hlokeha hore ha o le motho o ke o kenelle, o shebe hore ke dintho tse feng tseo o ka di etsang bophelong? O zame ka mona le ka mona hore o bone hore ke e feng e tla o lokelang. Le hape o kgone ho thola thuso ho batho be eleng hore ba e tseba nthweno le hape ba ka o thusa ka yona.

Mananeo a bophelo a teng dikolong tse ngata empa eseng tse ngata kaofela. Hobane hona le dikolo tse le horeng mananeho a teng empa ha ana bophelo bo botle. Ha o le motho o tlameha hore o etse diphuphutso pele o ka kena lenaneong hore o tsebe hore lenaneo leo le tlo o etsetsa bophelo bo botle na?

Ke hloka dieta tsa bolo ya maoto le diaparo tsa teng le dibolo tsa teng hore ke tle ke ikwetlise, kebe mohlahlobi a hlwahlwa. Ke tsebe hore ha ke tloya ke lo kena ho batho ba bang ka hara lepatlela, ke tsebe hore ke hlwekile haholo le mmele wa ka o hlwahlwa.

Afrika Borwa ke yona ele horeng nna ke ae tshepa hore e ka hapa mohope selemong sena. Le hape naha eo eleng sera ho nna pelong, ke naha ya mose eleng England le Nigeria. Ke tsona tseo eleng dira ho nna hobane ha di ka tsa bapala le naha ya rona. Heii! dipapadi di ba boima haholo.

Ha nke ka fumana sekete sa diranta, ke nka thusa mme wa ka hobane ke yena motho eleng hore o bohlokwa le bana ba heso hore ba atlehe bophelong. Le hape ke lefelle dithuto tsa bona, ke ba rekele le diaparo tsa sekolo.

Bohlokwa ba ho ikwetlisa ke hore mmele wa hao ha o dule o kgathetse ebile o dula o le mafolofolo. Le hape ha o ikwetlisa le bana ba bang, o bana le monyetla wa hore o tsebe dintho tse ding tsa hore oe ikwetlise. Mmele wa hao o kgone hoba hlwahlwa, o be le matla, o tsebe le bana ba bang hore ba ikwetlisa ka tsela tse jwang? Le hape ha wa tlameha hore o ikwetlise haholo na?

Batswadi kene ke hloka diaparo tsa bolo tsohle, diaparo tse leng tsa bolo tsohle. Ke a di hloka hobane ke motho ya ratang bolo haholo empa ha ke sena diaparo tsa bolo, ke ikutlwa ke nyahama ke sena pelo ya hore ke ye bolong. Jwale le nna ke batla ho ipona ke lehodimo se ka bao bele horeng ba bapalla di-team-e tse kgolo tsa lefatshe. Tse kang bo South Africa, bo Nigeria, bo England, bo Pirates bo Sundowns, ke batla ho ipona mono. Jwale ha le ka nrekela diaparo tsa bolo, ke tla bana le mafolofolo, ke tla bana le thahasello.